Xa ndiziva ndidiniwe ndingasoloko ndizazi ndinawo umntu endihamba naye endizawumana nditshintsha naye, xa kudinwe mna ndilale kuqhube yena, naye xa ediniwe ndivuke ndiqhube alale yena.

Ngokulandela imigaqo yendlela, nalapho ngokungahambi endleleni ndisele okanye ndisozela.

Andinalwazi lukhulu ke ngemali abayifumanayo kodwa ngendlela endibona ngayo ingathi ayikho nintsi imali abayifumanayo kodwa umsebenzi wabo mninzi wona and kwaye unzima.

Yakhe yandichaphazela kwanzima ukuya esikolweni ngoba kaloku kwathi zingahambi iitekisi azafuna kwa neemoto zihambe endleleni, kwa neebhasi ezo.

Ewe, iteksi yaye yatshayisa kwenye itekisi eyayingaphambili. Kodwa ke azange side sonzakale ngokuba wakhawuleza wabhrikha udrayiva azange angene ngamandla kwiteksi.

Ndingazama ukuba ndivule iifestile ezo ukuba angene umoya ndide ndifike kuloo ndawo ndiya kuyo.

Ndiyakucela drayiva ukuba uzame ukuba ungatshayeli ngaphakathi etekisini ngoba ndinengxaki yesifuba.

Ndiwaphethe amanzi kwaye ne-energy drink nayo ndiyiphethe ukuthi mandisele apha endleleni ndingakuzeli kwaye ndiye ndalala ubuthongo oboneleyo.

Ndingadibanisa zonke iimali zabantu abalapha eteksini besendibhatala ngale two hundred yam idibeneyo, ukuthi wonke umntu oseteksini ubhatala apha kum ibe seyiba khona i-change.

Ezithatha abantu, abantu baye baqeshe iimoto okanye bathathe ii-public transport.

Ukuba zonke iiteksi mazibhaliswe kwaye maziphume ngexesha zingasokolisi abantu bafike ngexesha elide emisebenzini yabo.

Kube nzima kubo ukuya emsebenzini ngenxa kaloku yoqhankqalazo lolu loonoteksi. Luye luchaphazele bona.

Kukhona abanye abantu ebabesenza kube mnandi eteksini ngokuncokola kamnandi nokuhlekisa abakhweli babo.

Izoba yingxaki ngamanye amalanga ngoba kuzawube kunetha. Ngoku ke awuzukwazi ukuhamba ngaloo bhayisekile, uzoba sengxakini.

Yibhasi, ndicinga ngokuba ikhuselekile yona ngokuba ke inaso ispeyisi esikhulu ngaphakathi kwaye ke ayifani netekisi ngoba iteksi yona ixinene maxesha elininzi. Kwaye noodrayiva beetekisi indlela abaqhuba ngayo abaqhubi ngendlela elungileyo, iye loo nto ibeke abantu emngciphekweni.

Ndicinga ngokuba ngeyona inedekha eyi-one ngokuba eneedekha ezimbini ukuwa kwayo ibhasi abona bantu baphezulu ngabona bazokonzakala kakhulu and kwaye ukuba kwenzeka into kuzawuba nzima ukwehla kwaba baphezulu. Noko kulena izabe inenye abantu bangakhawuleza behle msinya bebonke ebhasini ngexesha.

Ndingacela ukuboleka kumntu endiqhele ukukhwela naye ibhasi ukuba andincede, ndenzele nam ngomso ndikwazi ukumbuyisela ngale ndlela azabe endincede ngayoo. Ngokuba ke ndizawube ndililibele ikhadi endlini, kube kukude endlini yokuba mandijike ndiphinde ndishiywe yibhasi babe bekhona abantu abangandinceda ubana.

Ndingamcacisela ukuba bendingazi ngoko ke bendicela ukuba ikhadi liyathengiswa apha kwibhasi ndingakwazi ukulithenga. Okanye ndingacela ukuthi okwaziyo ukundibhatalela andibhatalele ngekhadi lakhe bese mna ndimnikeza imali, athathe imali ayolowuda ngayo ekhadini.

Ndingamcacisela ukuba iibhasi ke zihamba ngamaxesha azifani neeteksi azihambi xesha onke, ngoko makajonge ke ibhasi ebhalwe kakuhle ethi iya edolophini nebhasi xa ebuyayo exelayo ukuba iza apha kule ndawo sihlala kuyo.